Imidlalo endingathanda uba ibe khona kwizikolo zengingqi yam yimidlalo elolonga ingqondo efana netshesi kuba ixesha elininzi ufumanisa ukuba imidlalo enjalo asinayo kwizikolo ezisingqongileyo, kwaye ke ayinguye wonke umntana okuthandayo ukudlala imidlalo yangaphandle efana nee-netball noosoka noo-rugby. Kodwa ke xa kunowuthi kubekho imidlalo ebeza eza kwenza bahlale phantsi basebenzise ingqondo, ndiyacinga uba bangayithakazelela kakhulu imidlalo enjalo.

Ukungaphumeleli rhoqo kungamnceda umntu oselula ukuba afunde ukuncekelela, afunde ukuyazi ukuba impumelelo ayizi ngokukhawuleza ifuna umsebenzi, ifuna kusetyenzelwe kwaye ifuna ukuncencekelelwa. Afunde ukuyazi ukuba umntu ukuze afikelele empumelelweni uqale awe aze akwazi ukuzifundisa ukuphakama, amane esiwa afunde ukuvuka aphinde athathise. Angatyhafi, anganikezeli.

Ezemidlalo zidlala indima enkulu ekuhliseni uxinzelelo engqondweni nasemiphefumlweni yabantwana kuba zibapha ithuba loba khe basuke kwizinto ezemfundo ezisebenzisa ingqondo nezixinanisa ingqondo bakhe bayophola bayodlala nabanye abantwana, nto leyo iphuhlisa isakhono sokucinga. Kuba xa ingqondo ithe yafumana ithuba lokuphumla nethuba loba ikhe idlale, iyakwazi ukuba iphuhliseke apha ekucingeni ze umntwana akwazi ukusombulula iingxaki ajongene nazo.

Imidlalo yeintanethi endinokuyikhuthaza uba ubani ayidlale ingaba ingaba yimidlalo ephuhlisa izibalo kunye nemidlalo efundisa ngamagama ingakumbi kulwimi lwesiNgesi, umdlalo ophuhlisa ulwazi oluphangaleleyo ekwazini ulwimi lwesiNgesi kuba lulo ulwimi olusetyenziswa kakhulu kwilizwe lokuphangela nasezikolweni. Kwakunye nemidlalo ephuhlisa ukuqiqa nokucinga nokufumana izisombululo kwiingxaki umntu azibona ekuzo.

Urhulumente amanyathelo anokuwathatha ukuqinisekisa ukuba izikolo zamaziko ezemidlalo asemgangathweni kukuba akhuphe imali, ezawubangela intoba la maziko ezemidlalo aphuculwe, alungiswe. Alungiselelwe into yoba abantwana babenamathuba okudlala imidlalo kwimigangatho ephucukileyo yezemidlalo.

Ukuphumelela kwelizwe loMzantsi Afrika kwindebe yehlabathi yombhoxo ngo-nineteen ninety-five lenza ukuba ilizwe laseMzantsi Afrika noluntu lwaseMzantsi Afrika luphela lumanyane kuba wonke ubani wayethandazela esebenzela ukuba ilizwe loMzantsi Afrika liphumelele kwindebe yehlabathi. Ngako oko bonke abemi baseMzantsi Afrika bathatha iiyantlukwano zabo neengxabano zabo bazibekela ecaleni, bamanyana kwiphulo nethemba lokuba ilizwe loMzantsi Afrika liphumelele le ndebe yehlabathi. Kangangoba nobuhlanga bakhe bathathwa babekelwa ecaleni, elowo nalowo omyama nomhlophe, bamanyana befuna ilizwe laseMzantsi Afrika liyiphumelele le ndebe.

Xa umntu oselula efumana ithuba lokudlalela iqela lezemidlalo ukuze akwazi ukuphuhlisa isakhono sakhe sokunxibelelana nabanye abantu ndingamkhuthaza ukuba athande ukufunda iincwadi, abukele nomabonakude, aziqhelanise nolwimi olwahlukeneyo kweli aqhele ukulithetha. Kwaye ukunxibelelana kwakhe nabanye abantu, mhlawumbi kumakhasi onxibelelwano, ngokuba athethe ezinye ilwimi kungamenza aqhelane nokuba athethe nabanye abantu nokunxibelelana nabanye abantu ngeelwimi ezahlukeneyo. Athi ke ngoku xa efika kwixesha lokuba adlale namaqela amanye amazwe abe ulwimi lwakhe seluthambile, luqhelile uthetha ezinye iilwimi.

Ukuxhomekeka ekubeni ngumphembeleli kumakhasi nakumaqonga onxibelelwano akulunganga ngohlobo lokuba xa kunokuthi kanti awunabo abalandeli okanye unabalandeli abambalwa abangayilandeliyo le nto uyiphembelelayo, loo nto ithetha ukuthi awunawuze ukwazi ukungenisa ingeniso.